Ke nagana gore lefapha le puso ba ka di dira go thusa bagodi mo tikologong, ke mananeo a thuso ya malwetse a a sa fenyeng, ditirelo tsa tlhokomelo ya mo gae, thuto ya mo setšhabeng le ditleliniki tsa kalafi tse di tsamayang.

Go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke batho ba ba itseng go tlhokomela bagodi, bagodi ba tshwanetse gore ba isiwe kwa dintlong tsa tlhokomelo lebaka ke gore nako nngwe mogodi o tlhokomelwa ke motho o dirang kana o tsenang sekolo. Go re a dule a neilwe , gore a tle a dule a tlhokometswe.

Tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebetseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke gore ne ba sa tlhoke bookelo gore ba bone mogodi o bobola go le go kae, mme di farologana thata le tsa gompieno gonne mogodi o tlhoka go kopana le nkadilatlha kapa ngaka ya Sekgowa.

tsa setso di ruta gore batsofe ba tshwanetse go tlotliwa le go tlhokomelwa ke malapa a bone. Mo setšhabeng sa baTswana go tlhokomela bagodi ke sengwe se se botlhokwa ka gonne ba lebega e leng matlotlo a kitso le botshelo.

Mo go tlameleng batsofe, lelapa le tshwanetse go tlhokomela batsofe ka dijo, botshabelo le tlhokomelo ya botsogo. Setšhaba sone se thusa ka go ba akaretsa mo mananeong a boitlosobodutu a thuto le ya boitekanelo.

Ditirelo tse di tlamelwang bagodi mo tikologong ya me ke gore bagodi ba bone tlhokomelo ya botsogo mo ditleliniking tsa setšhaba, merero e mengwe ya puso e leka go fa bagodi dijo kgotsa go ba etela ka dinako dingwe go ba tlhola le go bona gore ba ntse ba itshimolola.

Ke mafelo a balegang a boikhutso a diretsweng tlhokomelo ya bagodi. Ditirelo tse ba di direlwang ko mafelong ao ke tsa go ithuta le tsa go itshimolola, ebile ditirelo tse dingwe tsa teng ke tse di duelwang mme go na le tse di sa duelweng.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong go tlhokomela batsofe ke e e maleba, mme gore ba ka e tokafatsa e tla tlhoka dilo di le mmalwa jaaka go dira lefelo la bagodi mo makeišeneng otlhe a mopele ga rona, go tlhopa dijanaga tse di tla phutang bagodi mo mafelong a ba dulang mo go one, go ba kopantsha le go ba ruta le go ba ruta go itshimolola.

Ka nako ngwe malwetse a tshwereng ke bagodi a batla madi a le ko godimo, nako ngwe pension-e e abetsweng ke puso ga e kgone go tlhokomela batsofe ka botlalo.

Go na le mafelo a SASSA go na le mafelo a GEPF gore ba ka thusa bagodi ka pension-e ya bone, le gore ba ka itlhokomela ka madi ao a ba amogelang.

Pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo go ba lelapa le batlhokomedi, ka go ba kgatlhanyetsa. Pension-e ya batsofe ga se madi a mantsi go le go kalo gore e ka tlhokomela ntlo yotlhe, mme yone e direlwa go tlaleletsa mo go tlhokagalang teng jaaka ditlhare, dijo le diaparo.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le masome a marataro le botlhano, mme ke ka ntlha ya gore fa batho ba le mo dingwageng tseo malwetsi kana masole a mmele ga a sa kgona go sireletsa mmele jaaka dinako tse dingwaga di ne di le ko tlase ka tsone. Mme gore go tlhopiwe dingwaga tseo mmele ga o sa na masole a mmele a mantsi a ka kgonang go sireletsa le malwetsi a mangwe kwa ditirong.

Ke akanya gore tshwanetse gwa tlhophiwa dijanaga di le mmalwa tse di dirisiwang go palamisa batho, gore e nne tsone tse di bagodi ko mafelong a ba dulang ko go one. E e ka ba thusa gore ba ditlhare tsa bone ka nako e e siameng mme ba se latelwe ke mabaka a bone a dirilweng ko dipetlele.